Thuto ya bana e e itshetlehile ka marang-rang. Nako ya COVID-19, bana ba bangata ba ne ba ithuta ka di-video, WhatsApp, google classroom le Zoom. Ha motse o se na marang-rang bana ba ona ba salletse morao thutong. Ba hloka le ditaba tsa bohlokwa. Marang-rang a thusa le dipatlisiso ho jarolla mesebetsi le ho ikopanya le matitjhere. Mme ho buisana le puso la dikgwebo tse fanang ka marang-rang jwalo ka Vodacom, MTN le Telkom hore ba kenye di-tower tsa signal kapa Wi-Fi hotspot. Ho ikopanya dihlopha tsa baahi ho theha Internet cop moo batho ba kenyang tjhelete ho fana ka marang-rang ka theko e tlase.

Maka a kileng ka utlwa ka nako tsa di-election ke hore, diteishene tse ding tsa di-election, ba ile ba lahla di-ballot paper mme ba di tjhesa horeng, di ske tsa kgona ho balwa hore dipalo tse ding di ske tsa finyella ho di-party tse ding.

Ho sebedisa marang-rang kapo bohlale digital platform, Youtube, Tiktok, Vimeo, ho kenya ditshwantsho market-eng ya boditjhaba, film festival. Ho kopanya matlo a phatlalatso, Distribution Company Netflix Africa e batla ditaba tsa Afrika, Showmax le Amazon Prime, ba se ba amohetse ditshwantsho tsa Afrika. Ho haha website kapo portfolio.

Ditaba re di fumana ditshwantshong tsa television, ho SABC one kapo SABC two le ho di-radio station tsa rona tsa Afrika Borwa. Mme ditaba tsa ka ntle re di fumana ho BBC Africa.

Re sebedisa di-router tse nang le battery, UPS router or Wi-Fi router with back up. Re na le power bank ya Wi-Fi dongle le phone. Re ikemiseditse ka data ho mobile. Re kgetha mobile network e tsitsitseng sebakeng sa rona MTN, Vodacom kapo Telkom. Re na le inverter kapo generator e nyane. Re behela mesebetsi ya online nako e se nang le motlakase. Re rutile le bana le ba lelapa hore ba sebedise network ha e fumaneha.

Ditjeho tsa ho kenya dish e lenngwe bakeng sa batho bohle. Ho kenya dish ya setjhaba communal software kapa central connection ho hloka tjhelete. O hloka ditlhoko tsa techniques di ja le mehlokomedi, technician ya tlwaetseng ho kenya system-e e jwalo. Empa ho teng tsela tsa ho rarolla taba ena ka botsitso. Kenya communal satellite dish bakeng sa meaho yohle. Dish e le nngwe e nang le multi switch e ba le signal kamore ka nngwe. Ena e theko e tlase ho feta hore motho e mong le e mong a tle ka dish ya hae. O ka kopa hore bahiri ba lefe share e nyane ka kgwedi bakeng sa tshebediso.

Nka hlalosetsa rakgadi wa ka hore mo a sebaka se a tsamayang ho sona marang-rang ha a fihlelle. Mme o lokela ke hore, a eme hore ba tswe ka hara dithaba hobane dithaba ke tsona tse thibelang signal-e hore e fihle moo a leng teng. Ka hoo o lokela hore ba fete moo dithabeng mme ha se ba fetile, ba tla fumana signal.

Match network ke marang-rang a nang le di-notes tse ngata tse hlokahaneng ka kotloloho le ho fetisisana data ka tsela e ikemetseng. Ho fapana le marang-rang a nang le router e le nngwe e bohareng. Marang-rang a marang-rang a sebedisa, di-notes tse ngata tse sebetsang ha mmoho ho aba signal. Ha note e le nngwe e hloleha kapa e kgaoha, data e re ruta ka di-note tse ding e boloka marang-rang a sebetsa.